Mefuta e mengata ya ho boloka dijo e teng, setjhabeng sena sa Basotho. Ke hotse e hlile ke hona le nkgono, le mme wa nkgono. Jwale ke lahla ra ithuta ho tloha bonyaneng, hore hona le tsela tse ngata tsa ho boloka dijo. Hoba jwale re ile ra hola e le hore ha re na tsona dintho tse bitswang di-fridge kajeno. Tsona di nwamaphodi tsa diatlisa. Jwale, re ne re omisa diperekisi. Tla thola re di tlo sa mane sefateng mane re di beha letsatsing, le ha e kaba matsatsi a mabedi. Perekisi tsena se di omme re di bitsa mangangajane. Ke yona tsela ene re tseba hore di ka dula for dikgwedi tse ngata.

Bongata ba batho le malapa. Ba reka ditholwana tsena tse makotikoting. Ha e le hore ba memile baeti ma ha bona. O thole hore e ehlile, tsatsi leno kapa nako eno ya selemo ke Mariha. Ha hona difate tse eleng hore di behile ditholwana. Tsela fela ya hore ba thole ditholwana, ke hore ba di reke. Jwale ha se ba rekile ditholwana tsenana tse ka hara makotikoti tse. Ba ka fihla lapeng ba iketsa di-salad kapa ditholwana tsena, o ka di ja di le jwalo. Bongata ba malapa ba ja ditholwana tseno ka papa.

AI technology e thusitse ho lema, le balemisi ka tsela tse ngata. Ke hore o ka thola hore ho e na le metjhini enana, eo hlahisetsa le hore mobu wa hao o hloka metsi a makae. O nka fela mobu o fihla, oo akgela ka hara metjhini enana. E ya o jwetsa hore metsi ana a monana a di persente tse itseng, jwale di persente tse di ngata haholo kapa di nyane, e ke tsa metsi ya hao. Ha ho le jwalo, e thusa balimi se haholo hore ba se ke ba senyehelwa di tsa bona.

Ke dumela haholo, ka taba eo dihwai di etsang. Ntlha ya polokelo e bohlokwa haholo. E bohlokwa haholo holo holo holo holo teng ha ho ho tluwa tabeng ya dihwai tse ntjha. Bana ba qetang ho fihla. Ho ba e hlile o ka etsa phoso tse itseng, o thole jwalo hore dilemo tsa hao e se di senyehile, o sentse dikgwedi kaofela, o lema a lema. E be jwale ho senyehile hobane o no sena bokgoni kapa o no se na kelello eo, e leng hore ekaba o e thotse polokehong. Jwale tsela enana ya dilemo ya hore ba bana le polokeho e bohlokwa haholo. Hoba ke ho fetisa taba ho batho ba bang ba sa tsebeng.

Ee, ke nnete lefatshe le ntse le ya la fetoha tsatsi le letsatsi. Re se re phela nakong ya technology. Mo eleng hore ha kalo buka ha esale ntho e hlokahalang. Re se re na le mehala, se re kgona ho ngola mehaleng. Jwale, buka ha kalo ha e hlokahale. Empa bo nnete ba taba, ke dikolo tse ngata, di-university tse ngata, tse leng hore di ntse di sebedisa dibuka tsena. Jwale, nka eletsa dipolasi tsena hore di ke di I Ketle, di seke tsa tata di tsoha. Ha hona moo eleng hore Buka e ya teng dilemong tsena tse haufinyana.

Tjhe, ho hang ha ke o thabele mofuta onana o motjha ona. Ho hang hang ha ke dumellane le ona. Le ha e hlile o etsa mosebetsi, o be bobebe. Bothata ke hore ke nahanetse basebetsi mmoho. Ke nahanetse setjhaba sena sa rona sena se se ngata haholo. Se leng hore ha se na mosebetsi. Jwale metjhini enana, terekere enana ke yona e tlo fihla, e nka mesebetsi enana ya batho. Hobane jwale ka mokgwa oo, motho ha sa hlokahala ke hore bong ba ona motjhining, o ka thola hore o bolaile mesebetsi e leshome kaofela. Jwale ha ke dumellane le ona ho hang ho hang hang.

Boya o ka bo thola diphoofolong tse ngata haholo. O ka bo thola di nkung. O ka kgutla o thole boya, mmutlanyaneng. O ka kgutla o thole boya ho podi. Ke diphoofolo tse mmalwa tse nka tholang boya ho tsona. Jwale, boya bonana bo sebediswa for dintlha tse ngata haholo. O ka bo sebedisa for ho etsa diaparo. O ka di sebedisa for etsa marobalo. O ka sebedisa boya bonana o thusetsa ka Maria, ka serame. O fihla o beha boya bonana mahareng a hao le seo o dutseng ho sona.

Mangangajane a jewa haholo nakong ya Maria. Empa sejwalejwale, o ka ithola o ja mangangajane nako efe kapa efe. Empa nakong tsa kgale a ne a jewa nakong ya Maria, hobane ke yona nako eo e ne le hore difate tsa diperekisi ha di sa behela. Jwale taba ya hore ho omiswe diperekisi, diperekisi di omiswetswa taba ya hore di se ke tsa senyeha ka pele. Hore e hlile di kgone ho buuwa le ho qeta selemo, di ntse di sa senyehe.